Ke o kgalemelletse ho bapala ka mohala hobane o qeta data. Ha wa tlameha ho bapala ka mohala ke le siko pela hao hobane ha ke tsebe hore o tlo qetelletse o entse ntho tse jwang.

Ha ke bone ena e le ntho e lokileng naheng ya rona hobane hona ke hona ho etsang re qeteletse re lahlile setso sa hae. Ditshebeletso tsa phallelo tlameha di fane ka dikahare tsa rona mona hae ho feta tsa mose mawatle.

Ke Wi-Fi yona eo oe sebedisang, ena le mathata kapa ke bothata ba mohala oo o sebedisang Wi-Fi ka ona. Le leng la mabaka ke moo o leng teng, sebaka seo o leng teng ho tloha moo Wi-Fi e dutseng teng.

Ha Wi-Fi e ka tima ke ntse ke e sebedisa, ke tlo sheba hore na bothata ke hokae? Kamora moo, be ke kgutla ke e light-a hore e sebetse hape.

Ntho ya pele eo moreki a tlamehang ho etsa ke hore a reke router e ntjha. Kamora moo, a nke router ya kgale a e lahle ebe o nka ena e ntjha o kenya disebediswa tseo a neng a di kentse router-eng ya kgale jwale ka cellphone-u kapa computer.

Seo re ka se etsang re le batho ba mahaeng maelana le di-Wi-Fi, ke hore re kenye Wi-Fi seterata ka seterata hobane terata tsa rona dingata. Ka hoo, batho bohle ba tla kgonang ho sebedisa internet-e.

Ha ke bone ntho ena ya diphatlalatso tse tswang kantle ho naha ya Afrika Borwa, eleng ntho e ntle. Hobane hona ho etsa hore rona re le maAfrika Borwa re lebale taba tsa naheng ya rona. Hape di etsa hore re lahle le setso sa rona. Hona hape ho etsa hore re qeteletse re batla ho iketsa batho ba mafatsheng a mang, ka ha re tlo jwalo ka bona kapa re etsa ketso tseo ba di etsang.

Dumelang nkgono. Seo o tshwanelang ho se etsa ke hore o shebe hore, o shebe ha ebe dithapo tseo tsa sejana sa satellite di dutse ka tsela e nepahetseng. Hape o tlameha o shebe hore sejana seo ha se a hlahelwa tshelwa ke metsi kapa ho hong. Ha ebe ntho e nngwe le e nngwe e lokile, tshwanela o founele batho ba moo o rekileng sejana seo teng ba tlo o lokisetsa sona.

Ngwanaka, kopa o sebedisetse data ya hao ntho tsa bohlokwa tsa sekolo hobane nkeke ka kgona ho rekela data letsatsi le letsatsi. Data ya tura. Ho tloha hona jwale ha ke sa hlola ka o rekela data ha eba o tlo e senya, o sa e senyetse ntho tsa sekolo.

Taba ena ya network-e tsamayang e kgutla, e tsamaye e kgutla e re bakela mathata a mangata jwale ka bana ba dikolo le batho ba bang ba sebedisang network-e ha re etsa kgwebo kapa tse ding tsa dintho tsa . Hape network-e e sokodisa ka hore ha re kgone ho founela batho ba bang, hape ha re kgone le ho founelwa ke batho ba bang.

Malome, ke a utlwisisa hore o halefile hape ke a tseba hore ono o rata mmino wa hao moo di-album-ong tsa hao. Seo ke tlo o kopang sona ke hore o ngolle mabitso a di-album-o tseo tsa hao. Ke tla o etsetsa tsona ka mohala hobane nakong tsa sejwalejwalo ntho e nngwe le engwe o tla e fumana mohaleng.